Laha ndzi nga kona hi tolovele ku dya kumbe ku byala miroho yo fana na guxe, muchayina khavichi, xipinachi bangala ku na na muroho mun'wani ya hatla ya ya ya hala handle xitiko a ni tivi vito ra yona kambe na yona yi na ku byariwa kwala a ndzi nga se hlangana na yona kumbe se tshama ni dya kambe loko ni twa lava va yi va yi tivekaka va ri ya hala handle hala.

I swilo swo fana na ti-parsley, khavichi, carrots, ti xipinachi ya xipinachi ti ti ti ti ti-leaf ti ti ti-leaf green eya ti-leaf green hinkwato na na ti-herbs eya ta swi kota ku ti nga kula exikarhi ka ximumu na na xixika swa swi kota ku swi khodelela swi tiyisela eka ti-season teto even though tona ti ri na ti-season ta toho ta ku swi la ti byariwa hi season yo karhi kambe ta swi kota ku tiyisela ximumu na na xixika .

Swilo leswi nga khumbaka mbuyelo wa le henhla eka eka tikhampani leti tirhaka hi matandza swi katsa swivangelo swo hambanahambana swo fana na production issues timhaka timhaka ta swa makete timhaka ta vulawuri swipimelo swipimelo swa ndhawu na milawu swivangelo swa mbangu.

Loko n'wamapurasi a hlawula a hlawula muxaka wa tihomu ta nyama leswaku a ta fuya eka vurimi bya mabindzu u fanele ku tekela enhlokweni swilo swo swo fana na ku fambisana na mbangu swilo swo fana na ku aka miri na ku kula swilo swo fana na ku tiyela eka mavabyi swilo swo fana na timhaka ta ma makatelo kumbe ku maketa swilo swo fana na tindlela tindlela ta ta vuhlayisi.

Ku fuya tihomu ta nyama swi lava swakudya leswi faneleke na nhlayiso wa rihanyo tindlela ta kahle to phamela tihomu ti katsa ku phamela swakudya swa xiyimo xa le henhla ku phamela hi nkarhi lowu faneleke ku hlayisa rihanyo ra tihomu ku nyika mati to yo tenga nakambe ku hlayisa ndhawu ndhawu yo phamela eka yo ndhawu leyo yo phamela ka yona laha tihomu ti nga ta dyelaka kona.

Thekinoloji yi nga yi nga antswisa ku tirha kahle eka eka vurimi bya masi hi ku endla leswaku ku langutisiwa quality ya masi na rihanyo ra tihomu hi ndlela leyi faneleke ku antswisa vuhumelerisi ku ku hunguta mitirho ya vu ya vumunhu na ku pfuna vurimi na ku pfuna varimi ku teka swiboho le leswi faneleke.

Ku hambana lokukulu eka ku lawula tinyimpfu hi swikongomelo swa nyama kumbe wulu ku le ka ku hlawula swifuwo, swakudya na ndlela yo fuyisa ku khathalela na ku tsema wulu kumbe hi nga hlaya kumbe leswaku ku tlhavela na na tinhlayo ta vumaki.

Tindlela tinwani tindlela tin'wani leti humelelaka to susa switsotswana eka tinyimpfu i ku i ku hlamba tinyimpfu ku tirhisa swi swilondzi swa switsotswana ku aka tanks ku tirhisa swilondzi swa tlhogomela ya nhlonge na ku hlayisa vuhlohloteri bya tinyimpfu.

Ni nga vula leswaku tinguluve a ti hluphi ku ku ti fuwa hi ku xo sungula a wo ze u tirhisa mali ya yinyingi ku u ti xavela swakudya kumbe ku ti langela swo swo dya xa vumbirhi a wu zi u tihluphahlupha hi ku u ti u ti hlantswa na ku hlantswa la laha u nga ta va u ti fuwela kona kambe kun'wana na kun'wana ndhawu yin'wana na yin'wana leyi u nga ta yi vekaka ka yona u ti fuwela kona na swakudya leswi nga ta swi dyaka a swi ze swi lava ku u ze u humesa mali kumbe u ze u humesa mali ya yinyingi ephakitini ra wena.